Kumava okusuka kwisikolo esisedolophini ukuya kwesi sisezilalini yona yinto entle kuba imfundo, izinga lezemfundo lasezilalini nelasedolophini azifani kwaye ke ngoku xa ufika phayana ube ungumntu osuka edolophini uye ufike ubekleva, ubukrelekrele ngoba kaloku elakho izinga liphezulu. Andinothi ootishala basezilalini abafundisi kodwa ndingathi mhlawumbi yindlela ababeka ngayo izinto, abafundisa ngayo engasebenziyo. Kuba kaloku xa udibanisa lo wasezilalini nalo usuka edolophini, uye ubone uba lo wasezidolophini ukrelekrele kwaye lo wasezilalini unayo indawo engathi ithatha kade.

Mna ndingathi ubuKhrestu nesiNtu ziinto ezidibanayo kuba kaloku nguThixo owadala thina. Kodwa ke kubalulekile uba uziakhnoleyije zombini ezi zinto ngoba ziinkolo zakho zombini, izinyanya unazo kwaye noThixo naye sisinyanya. Yeka nje nje uba bembeka kwelobuKhrestu ngoku ngoba sisinyanya. Umntu ongekhoyo sisinyanya, umntu ongazange wambona sisinyanya. UThixo asizange sombona kodwa ke ndingathi nditsho sisinyanya esikhulu mna. Zibalulekile ezi nkolo zombini. Kwabanye zingqubana ngoba abantu abacingi ngokufanayo, abanye abantu bacinga bacinga i-two senti, abanye bacinga kakuhle. Bayakwazi ucinga bazikise bayibone, hayi ibhadlile le ndlela endicinga ngayo, hayi ayibhadlanga.

Owu! Zibaluleke kakhulu iimbongi zethu zomthonyama ngoba ziyawagcina amasiko wethu kwaye zenza izinto ngolwaa hlobo ezazisenziwa ngalo apho kwezinye iindawo ufumaniseke uba azisenziwa. Laa nto xa uthi udibane nembongi yomthonyane imbo, imbongi ivele idanduluke nje. Imbongi engabhalanga ibhala ngokusuma kwayo, ibonga ngokubona kwayo ngoba umntu akawubhalelwa umbongo, umbongo awuwubhali. Umbongo uyaphakama eqongeni ucinge ndazi ntoni ngaloo mntu, udanduluke uthethe.

Ulwaphulomthetho ezilalini seyeyaba lunintsi ngoku kuba kaloku oonyana aba basuswa kwiidolophu bamoshayo basiwa ezilalini. Bafike ke phaa badibane baphinde bavule la maqela wabo benze ezaa zinto, bahlukumezeka abantu abadala, abantu abazihlalelayo ezilalini. Uve kuthiwa imizi iqhekeziwe. Ngoko ke ezilalini bayabethwa babulawe kuba kaloku awukwazi usuka ngaphaya abe unyana wakho ebekuxake edolophini uzomsa ezilalini uba makamoshe abantu basezilalini. Ibuhlungu loo nto leyo kuba abanye abantu bazihlalela bangoomakhulu abadala bodwa, abanabayeni bazihlalele bodwa bazigadele imizi yabo neenkukhu zabo.

Imbali kunye nemvelaphi kwaXhosa iyadluliselwa kwizizukulwana ngezizukulwana ngeendlela zoba sihlala ezidolophini kodwa holide naholide lithuba loba siphume ezidolophini sigodukile sibuyele emva siyofunda kookhokho noomakhulu noodabawo abasalibambile isiko nenkcubeko yethu. Ngoko ke yindlela leyo ethi idlulisiwe ngayo kuba kaloku ayikho enye indlela. Ezinye izinto azisoze zibhalwe phantsi encwadini, ngoko ke sifunda ngokuthi sigoduke sibuyele apho bekuqale khona yonke into, ekuqaleni kwaNtu.

Ekukhuleni kwam azange ndibe nenxaxheba ndithathe kwizixhobo okanye kwimicimbi enxulumene nokulima. Kodwa iinto zamasiko ndikhule zisenziwa ekhaya kwaye yeyona nto endingathi ndinamava kuyo ngoba sifundiswa ukuba isiko libalulekile kwaye isiko alilahlwa. Isiko lide, lisuka kudala. Ndinotamkhulu kuthiwa yiyanguZabedala, uMzabedele, nguye owayesifundisa ukuba amasiko ethu enziwa njani kuba ngenye imini aba sifike bebadala apha emhlabeni bazawungabikho kubekho thina, ngoko ke kubalulekile ukuba siwagcine. Kwaye ingabi yonto esiyithi paha esidlangalaleni ngoba kaloku zinto ezi ezenziwa ngamakhaya ngamakhaya ngokohluka ngokohluka. Ngoko ke kunyanzelekile uba sizigcine zikhuselekile sizivavalele, sizenze xa kufika eso sidingo.

Kule mihla siphila kuyo, ewe mna ndingathi iingxoxo zelobola iseyeyona ndlela yokudibanisa amakhaya amabini, iziduko ezimbini. Not ezimbini zodwa kuba kaloku zikhona ezinye iziduko ezingamahlahla ethu singabantu kodwa udibanise zonke ezaa ziduko, niphume ke nina nobabini nizenzele ikhaya lenu. Kubalulekile gqithi ungathathi iingxoxo zelobola nje ngendlela nje yokwenza imali kodwa uziphathe ngalaa ndlela kudala zaziphathwa ngayo kuba kaloku kukudibanisa amakhaya ukuze zonke izinto zihambe kakuhle. Xa ungayenzi, ungalenzi eli siko ngolwaa hlobo lalisenziwa ngalo ngabantu bakokwenu abakuzalayo wena, izinto ziyatshintsha. Kwabanye abantu bayenzela nje imali laa nto kodwa kubalulekile uba siwagcine amasiko ethu ngalaa ndlela ayesenziwa ngayo ngookhokho bethu.